Ukususa ubuthi emzimbeni, abantu abaningi basebenzisa ubisi olufudumele kanye namaphilisi atholakala emtholampilo. Awekho maningi amakhampani amabhizinisi.

Njengomphathi wesikhungo sezincingo eziphuthumayo kuningi esihlangabezana nakho uma ugesi ucimile, kuyenzeka ukuthi kube khona umuntu ofonile mhlawumbe lowo muntu udinga usizo oluphuthumayo, kodwa uma ugesi usucishile akukho lula ukuphinde ukwazi ukuxoxisana naye lowo muntu kabanzi. Ingakho njengomphathi sikwazi ukuthi kube khona amakhompuyutha asala elayithile nanoma ugesi usucishile, ukuze sikwazi ukulekelela abantu abadinga usizo ngokushesha.

Ezinye zezinto ezibalulekile zokuhlola ukusebenza kwemfundo yosizo lokuqala oluyisisekelo izinto eyihambisana nama-bandage okuwuwona ahlezi ekhona, uma kukhona umuntu olimele. Ayasiza nawo ukuba lowo muntu athole usizakala, ngaphambi kokuba kufike iyimoto zefana nama-ambulensi ukuze azosiza ngaphambili.

Imbangela yokuba izibhedlela zikahulumeni zibe nesikhathi eside sokulinda, kungoba kusuke kunabantu abaningi kakhulu abasebenzisa izibhedlela zikahulumeni. Ekubeni abanye abanayo imali yokukhokhela odokotela indlela yokuthola usizo, kusuke kuyiyona indawo akahulumeni kuphela. Kanti-ke, abanayo imali yokukhokhela odokotela basuke bahambe baye kwezinye iyibhedlela ezikhona ukuthi zibasize ngesikhathi.

Abantu abadala emphakathini abazithola besizungu kungoba ingane zabo zisemsebenzini noma zihlala kude nabo bangakwazi mhlawumbe ukuhlangana, bakwazi ukuhlangana, babumbane njengomphakathi, batshale njengomphakathi. Bakwazi ukwenza imidlalo efana neyebhola, bakwazi ukwenza eminye imidlalo efana neyebhola lezandla, bakwazi njalo ukuthi bakwazi ukusizana njengomphakathi, bakhelane njengomphakathi, bakwazi .

Eminye imithombo ethembekile yolwazi lwezempilo eNingizimu Afrika ihambisana namawebhusayithi lawa asetshenziselwa ukuthi abantu bakwazi ukuthola ulwazi ngezempilo kanye nendawo ezifana nemitholampilo. Eyifana neyibhedlela zohulumeni, kanye nendawo eyifana nayo komakhompyutha lapho abantu abakwazi khona ukuthi bafunisise imininingwane eminingi ngelwazi lwezempilo.

Abantu abacima umlilo noma abasiza ukuthi bacime umlilo bangazivikela ngokuba bakwazi ukugqoka iyingubo lezo ezingabambi umlilo maduzane noma ngokushesha. Kanye bakwazi ukusebenzisa amanzi noma amaphayiphi lawo anamanzi, bakwazi ukumela kude bengasondeleli emlilweni uma umlilo usase mkhulu kakhulu. Kanti-ke, uma amalangabi esavela kakhulu bangasebenzisa wona amanzi ukwehlisa amalangabi, bese bafake zona-ke iyingubo lezi ezizobavikela ukuthi umlilo ungabashisi, njalo ungabanamatheli.

Impilo ye-prostate ibaluleke kakhulu emadodeni angaphezu kweminyaka engama-fifty, ngoba labo bantu ibona abaphathwa yiso leso sifo se-prostate kakhulu. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi abantu asebekhulile abesilisa bafundiswe njalo bafundiseke ngokubaluleka kokuzivikela, njalo nangokubaluleka kwempilo yabo ukuze bavikele indaba ye-prostate.

Uhulumeni angasiza ngizokulethela abantu izinto ezizobavikela ekuthenini bangatholi sona lesi sifo se-COVID-19, uma ezokwazi ukuthi abanikeze izinto ezifana nezifonyo esibavikela ukuthi mayekhuluma nomuntu, angatholi omunye esewelwa amathe omunye bese angenwe ileso sifo. Kanye akwazi nokubahlalisa endaweni ephephile bekwazi ukuvikeleka bangazitholi bese mphakathini, ehlise njalo kodwa aphinde futhi anikeze abantu isikhathi thizeni lapho abakwazi ukuphuma khona baye khona ey'tolo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi imiphakathi yazi kahle ukuthi uma welapha sifo thizeni iyiphi imiphumela ozoyithola, kukhona yebo abantu abacabanga ukuthi belashiwe kanti lokho kwelapha akusizi ngalutho ngoba isifo sisazophinde sibuye. Ingakho abantu abaningi begqugquzelwa ukuthi beze eyibhedlela noma zikahulumeni noma baye kudokotela wangempela, bangayi kula maphilisi lawa awemgunyathi. Ngoba lawo maphilisi lawa awasizani isikhathi eside, umuntu uyasinda okwamanje aphinde agule futhi ngesinye isikhathi.

Umuntu onokukhubazeka kofanele ukuthi athole isifonyo kanti lo muntu omsizayo njalo nje naye, akwazi ukuhamba ayobheka ukuba useyibambile mhlambe yona i-COVID-19. Uma kuwukuthi leso sifo usenaso kufanele ukuthi akwazi ukuthola omunye umuntu esikhundleni salo ozosiza, ozomsiza lo okhubazekile ngoba umuntu okhubazekile engakhoni ukuzisiza yena. Kubalulekile ukuthi kube khona abanye abantu abangenayo i-COVID-19 abazomsiza, njalo kubalulekile ukuthi bahlale behlanzekile ngaso sonke isikhathi, bafake nesifonyo.

Ingane encane uma ilimele emgaqweni noma engozini yomgwaqo ngingaqinisekisa ukuthi iphephile, njalo izoluthola usizo ngokuthi ikwazi ukushesha igijinyiselwe esibhedlela esiphezulu lapho odokotela abazokwazi khona ukubheka ukuthi ilimale kangakanani. Njalo sizo luni eludingayo ngaleso sikhathi, ingakho-ke kubalulekile ukuthi emgwaqeni kube khona la owaziyo, abashayeli abazi khona ukuthi bashayela ngesiqubu esingakanani, njalo behlise la okufanele kwehliswe khona isguli.

Amadoda awazinaki kakhulu indaba zempilo yengqondo ngoba abekho baningi abantu abahlala duze nabo noma ababaziyo abaphathwa yisifo sengqondo. Yingakho-ke kubalulekile ukuba bafundiswe njalo bafundiseke ngaso sona isifo sengqondo, ukuthi sihlukumezana kanjani, umuntu angasithola uma kwenzenjani. Njalo yiziphi ezinye indlela ezingasiza ukuthi bakwazi ukuphepha noma ukusinda from lezo zifo.

Uma iyimoto zishayisene kuthelawayeka omkhulu, kuyaye kusize ukuthi abantu abalimele bangazami ukunyakaza noma ukuphuma eyimotweni, ngoba basuke bengenaso isiqiniseko sokuthi balimale kangakanani. Ingakho-ke kubalulekile ukuthi bahlale kancane emotweni kuze kufike abosizo oluphambili bezobheka ukuthi balimale kangakanani labo bantu, njalo sizo luni abaludingayo ngaleso sikhathi.